Uri ndi kone u shandukisa masheleni anga a bve kha dzi rannda a dovhe hafhu a ye kha dzi doḽa ndi nga zwi ita musi ndi henengei airport vhukavha mabufho izwo zwithu ndi nga kona u zwi ita ndi haningei hu na fhethu hune ha nga kona u shandukisa hone masheleni a bva kha dzi rannda aya kha dzi doḽa huṅwe abva kha dzi doḽa aya kha dzi rannda ndi hone fhethu hune hu a divhalea uri ndi hone hono shandukisa no kona u shandukisa masheleni.

Ndi vhona zwi songo tsireledzea na luthihi uri muthu a tshimbile a ye mashango ḓavha a si o fara gwama vhunga a sa ḓivhi zwine a ḓo ṱangana nazwo musi vha dovha ha ḓivhi zwine a ḓo ṱangana nazwo musi a kha lwendo lwawe. Angari a tshi to swika kha ḽeneḽo shango ḽine a khou endela khayo a khuthuzwa kana a xedza gwama ḽa ayo masheleni lune anga sala o hanganea kha shango ḽine ha ḽi ḓivhi a si na tshelede yo vhuyela murahu kana tshelede i yea lozwa i yone ye ya vha i khou fanela u u mu bukela vhudzulo na zwiḽiwa ngei mashango mashangoni ane a khou endela one zwino a zwi a zwi a zwa a si athi eletshedzi uri muthu a tshi to fara gwama.

U tea u ḓivha kharentsi ine a khou nyaga u shandukisela masheleni khayo vhunga a tshi nga fhurwa a fhiwa masheleni a songo linganaho ngo to ri ha na nḓivho ya kharentsi ine a khou tshintshela khayo. Muthu arali a tshi khou bva fhano a khou shumisa rannda a tshi kho to ya kha doḽa u fanela u ḓivha zwori ḓola i kho gidima vhugai ngori tshiṅwe tshifhinga wa wana ḓola i sixteen i sixteen rannda tshiṅwe tshifhinga wa wana dollar i ninteen rannda. Zwi amba zwori muthu anga robiwa hapfhi dollar i kho ita i kho ita sixteen hei heyi ya rannda eḽa tshelede yoṱhe i re nga nṱha ya dzhiwa havho u fhuriwa zwino ndi zwa ndeme uri muthu a ḓivhe uri kharentsi ine a khou tshintshela khayo i kho tshimbilisa hani nahone masheleni ane a khou fanela u tshintshela khayo ndi kharentsi ifhio ngori a nga tshintsha a isa kha kharentsi i si yone.

Muthu u ita khumbelo ya u shandukisa masheleni awe vhukavhamabufho kana airport heneyo ine angavha a kho yo u ṱuwa ngawo. U ya kha kha fhethu ho shandukisa masheleni a swika a shandukisa masheleni awe ubva kha rannda uya kha dollar kana ubva kha doḽa u ya kha rannda na kha dziṅwe dzi kharentsi zwo tendeliwaho shandukisa masheleni au fhano ndi vhukavhamabufho hune muthu ane a ngaya u shandukisa masheleni awe musi a tshi kho endela maṅwe mashango.

Ndi nga ṋekedza vhathu nḓivho nga ha forex ndi bannga dzingaho first national bank ine yavha FNB bannga bannga iyo i na nḓivho u ya nga ha FNB vhunga i yone bannga i yoṱhe i ne i khou tenda vhathu vha forex vha tshi withdrawer tshelede ngayo vha dovha hafhu vha bannga ngayo. Ngeno dziṅwe bannga dzi ngaho capitec dzi saathu tendeliwa mulanga mulanga u yo fhedziha yo ne yo no rengela phanḓa i khou tendela i khou tendela vhathu vha dzi forex vha tshi withdrawer ngayo vha dovha hafhu vha bannga tshelede ngayo bannga ya first national bank ine ya vha FNB ndi yone ine i nga tsivhudza vhathu khwiṋe nga zwithu zwi yelanaho na forex na nga forex kana nga u ṱola mi maraga ya zwiṱoko zwa shango.

Forex i na vhundeme vhukuma kha ikonomi yashu vhunga huna vhathu vhane vha to shuma zwo tsheka mimakete yeneyo ya maraga vha ita ngazwo tshelede zwine zwa dovha zwa hafhu zwa ya zwa ha dzhiwa vat khayo iyo tshelede ine vhathu avho vha ho wina. Zwine zwi dovha zwa thusa ikonomi yashu vhathu vho no vha hu khou tamba dzi forex vha wina zwigidi na zwigidi zwa dzi rannda zwi amba uri musi hu tshi dzhiwa tax kha iyo tshelede ikonomi yashu i dovha hafhu ya kona u ima nga nḓila ya vhuḓi nga lurumbu lwa vhuḓi ha dovha havha na vhathu vhane vha to shuma honoyu mushumo a vha na mushumo wo to bva vha tshi ya ofisini ndi dzi forex traders.

Uri masheleni anga a vhe o vhulungeaho ndi muthu ane a khou ita zwa dzi forex khwiṋe ndi u sa shumisa masheleni anga ndi vhe ndo tou ṱalela vhaṅwe vha tshi ita zwa dzi forex ndi sa shumisi anga masheleni. Vhunga ezwi zwithu zwa forex zwi sina vhungoho muthu u ḓo vhulunga masheleni kana a lozwa nga khazwo zwino tsha khwine ndi u sa shumisa masheleni anga ndi to vhona ndi to ṱalela vhaṅwe vha tshi shumisa vha tshi ita forex trading nṋe ndi si shumise masheleni anga ngauri musi u tshi shumisa masheleni a u huna khonadzeo ya khulu khulu khulu uri u lozwe ayo masheleni u si tsha to u a wana zwino u vhulunga masheleni anga ndi nga si tei zwa forex ndi nga to zwi ṱalela.